Engcolile, leyo ndawo leyo iyatheleleka kakhulu ngezintuthwane kanye notamatisi, wonke nje amaveji esehlangene, uma uzowubeka endaweni engeke ibeklini, izotheleleka ngezintuthwane.

Ukufuduka, i-migration ezindaweni zasemakhaya kuya emadolobheni, kuyayiphazamisa kakhulu ngendlelathize imiphakathi yabalimi ngoba iningi labantu abasuka emakhaya, ezindaweni zasemakhaya eziya emadolobheni, labantu abanekhono lokulima futhi yibo abantu nolwazi olubanzi lokuthi kulinywa kanjani. Kepha-ke, leyo ndawo leyo iyahlala ishiywe inesikhala esikhulu esinganakekelile nemisebenzi ngoba phela bahamba baye emadolobheni bayofuna umsebenzi kweminye imikhakha engahlangene nokulima, mase-ke amafama eyasala kanjalo engenabo abantu abazolima.

Uma ngingase ngithole ithuba lokusekela umfuyi wangakithi, ngokuthenga kuye ngqo, ngingathenga kuye nje uhlobo lwemfuyo njengezinkukhu nazo izimbuzi. Kodwa kakhulukazi izinkukhu ngoba phela loyo kuyinyama nje esiyidlala kakhulu esheshayo futhi nokuphekela, eyenzeka ukudla ngey'ndlela ey'ningi, singaba singapheka ngayo ukhari, singapheka ngayo siyose, sipheke ngayo ngey'ndlela eziningi ezahlukahlukene. Futhi lokho ngingakuthakasela kakhulu ngoba kuyobe sekusondeza kakhulu, kuvala isikhala, inegephu yokuya emabhusha, kusondeze kakhulu ngoba ngengqalasizinda ingasizakala ngoba usuthi nje, hawu sesiseduze kakhulu.

Hhayi, ngabe ngiqamba amanga, anginalo nje ulwazi olutheni kodwa uma ngingase ngikhulume ngamazwi ami, nangokucabanga kwami. Ngabe lubaluleke kakhulu ngoba phela kuyinto esikhula sibhekene nayo, kuyinto futhi ongathi uma ukhula usumdala, kube yinto ongathanda nawe uzigqaje ngokuthi uyidlulisele kwenye kwemilando yakho. Kodwa-ke ngoba phela esikhathini samanje kuningi engekesikushintshe, kuningi futhi esikwaziyo ukukushintsha thina. Kepha-ke indaba engemuva kwejazi kuyiyo le ebalulekile.

Uma ngase ngithole nje ithuba lokuthenga kumlimi ongasekhaya, iy'tshalo nje ngqo, i-fruthi. Hawu, ngingakujabulela ukuthenga umango, ngingakujabulela ukuthenga umango ngisho ufishi mango, ngingakujabulela ukuthenga ama-aphula, ngingakujabulela ukuthenga ama-grapes namapentshisi. Loko bekuhamafruthi engiwathanda kakhulu. Amafruthi asuthisayo, anikezana futhi nempilo, amafruthi angahlalekhona angatholatholakali kanje isinomikanjani. Kepha uma-ke ekhona-ke, hawu, ayanambitheka, anoshukela futhi uyakwazi nokuwafaka kumshini yesimanje, uwagaye wenze isiphuzo esibandayo.

Inzuzo yokusebenzisa eminye imicu yezemvelo, okuhlanganisa izici ezifana nokuthamba nezindleko , kuyinto ejule kakhulu futhi enhle ngoba imvelo yinto ehleli ikhona. Ikhona nje, yiyonto eyabekelwa vele ukuthi siyisebenzise siphile ngayo. Kodwa-ke, esikhathini samanje loko siyakushendeza sikubeka eceleni. Kodwa-ke uma uzoqondana nakho, uwenze ngendlela efanelekile uma unalo ulwazi lwayo nje, uyabona ukuthi, hhayi, iyona ndlela ekufanele ngabe siphila ngayo, iyona ndlela ekufanele ngabe siyilawula ngayo impilo yethu ukuthi sisebenzise yona le imicu yezithiyo zokusebenzisa imvelo.

Hheyi, ngajabula kabi ngithola isipho sami ijezi nesigqoko esavela kumzala wami ohlala kude le emakhaya. Lesi sipho ngasithola ngosuku lwami lokuzalwa and sibaluleke kimina kakhulu ngoba siyisipho esifana noma ngithi esiwumfanekiso wesinye isikibha nesigqoko engangisithanda kakhulu ngisemncane, ngisakhula. Manje angikwazanga ukuthi ngikwazi ukusithenga ngenxa yesimo semali esasimba eqolo. Kodwa-ke umzala wami ngobuchwepheshe bakhe nangobuchule, wakwazi ukuthi angenzele. Ngakho-ke sengiyohlala ngisigqokile njalo uma kufika isikhathi sasehlobo, ngibe nami omunye wabasiqgokayo.

Amapulazi ewayini adinga ukuba ahlangane nabantu basendaweni, kukhankaswe, kwakhiwe imifanekiso noma izindawo lapho njalo uma kuphela inyanga kuyokwakhiwa indawo yokuhlala, kukhangiswe kuhle kwama-exhibition. Kuthunyelwe izimemezelo, kuqashwe intsha yendawo ukuba ihambe inikezela emadolobheni ama-pamphlets ayobe asebhaliwe. Baphathe futhi nohlobo lwewayini lolo abalidayisayo noma abalikhiqizayo ukuze bahambe be-taste-isa abantu kuzo zonke lezi zindawo ezisemadolobhedeni, baphisane nangama-pamphlet nangamawayini amahhala amancane ukuze abantu babenalo ulwazi oluphathekayo noluthintekayo ukuthi yini le ekukhulunywa ngayo.

Hheyi, ngaba nokujabula kakhulu mdla ngithola isipho sami kumzala wami esiyisipho sesigqoko nesejezi. Kwaba imizwa yokujabula, kwaba imizwa yenkumbulo, kwaba imizwa yokukhulu ukuthokoza lokhu ngoba kwakuyinto engingayilindelanga ukuba ingenzeka kimina ngaleso sikhathi ngoba phela wazi izingubo lezi zikanokusho ziyabiza esikhathini samanje. So, asikwazi ukuthi sikhiphe nje ephaketheni sihambe sothenga lezizimpahla. Kepha-ke kwangijabulisa kakhulu, umuzwa engawuthola umuzwa wokuthi hawu, kanti basakhona abantu abanenhliziyo enhle kangaka kulesi sikhathi esiphila kuso.

Ubaba uMthembu, indlela angazuza ngayo ukuze aqale le bhizinisi lakhe lokudayisa izinkukhu ukuthi athole indawo enkulu, indawo azokwazi ukwakha kuyo amakheji ezenkukhu, athole imishini ebizwa ngokuthiwa ama-incubator. Leyo mishini iyomsiza kakhulu ukuthi akwazi ukubeka amaqanda akhe. Amaqanda azobe esebenzisa technology lighting, esetshenziswa esikhathini samanje ibizwa ngama incubators, ezobe isimkhulisela wona amaqanda akhe abe yilento afuna ukuthi ibe yiyo, ngokuhlukana ngamagreyidi, first grade, second grade, third grade. Iya, nezinkukhu zakhe ngokuhlukana kwazo, uyobe esezikhulisela kahle, athole nomuntu ozomgadela.